Angakha iindawo zokonwabisa, okanye iindawo ezinokumema okanye zitsale umdla kubemi bangaphandle, ezifana neepaka, ezifana neendawo zokuyolisa, apho umntu angazikhuphela khona kunye nosapho lwakhe okanye abahlobo babo. Nto leyo ingazukubuyisa abantu kuphela, kodwa iza kudala namathuba omsebenzi, nto leyo ke ngoku iza kwenza ukuba abantu abatsha bahlale ezilalini bephangela, bangayi ezidolophini beyokhangela amadlelo aluhlaza.

Mtshana wam, nceda ulinde. Silusapho, nathi silujonge ngamehlo abomvu apho sekufika khona elo lixa lokuba sikwaluse. Wonke umntu uyafuna ukuba waluke, wonke umntu uyafuna ukukhupha empokothweni yakhe, ongeze kwinto ezobe ikhona etafileni. Nceda ke ungasixuthi elithuba silusapho lokuba sibhiyoze nawe iminyaka yakho yokungena ebudodeni. Sincede ke, ntondo wosapho, usimamele, usive. Hayi, ayisukukuba asifuni ukwalusa, koko sicinga ukuba noko funeke ulinde de ube neminyaka elishumi elinesibhozo budala.

Amakhaya angenatata, okanye anganamntu oyindoda wathathelwa ntweni. Kwasekuhlaleni abantwana ababi nasimilo kuba abaqeqesheki ncam, kwaye abanamntu onokubanika izimvo ezithile malunga nobomi. Nto leyo yenza ukuba abantwana baphumele ngaphandle, balukhangele kwiindawo ezingezizo uthando lukatata.

Abafazi baza kuncedisa ekusileni, ekubhakeni izonka, nasekuphekeni, banqunqe iisaladi, kuphekwe iirayisi, iipapa, konke nje ukutya kweentlobo ngeentlobo ezahlukeneyo, iimingqusho. Naxa bekudlulisa, bekudlisa ke ebantwini abangootata, abantu abangoobhuti, ze kuze bona batye, batsho bagqibele ke ngoku ngabantwana.

Linegalelo elihle kakhulu kuba ngoku ukutya akusaphakwa ngalaa ndlela yakuqala kubekwe nje phaya, kuyagqithiswa ngokwezithebe ngezithebe, okanye ngokwe-levels ngokwe-levels. Kwaye ukutya kwangele mihla kuba nee-colour imibala eminintsi, kwaye kufakwe, kuhonjiswe ngeentlobo ngeentlobo ezahlukeneyo, ukuze noko kuqala, njengokuba umntu eqala atya ngamehlo, abe sekulangazelela, amunce intupha, kungekafiki kwakuye esandleni.

Isinxibo sale mihla sinefuthe elihle kakhulu kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa, kuba kule mihla uyakwazi ukuthungisa umbhaco wakho ngale ndlela ufuna ukuwuthungisa ngawo, ukuze ufanele wena ngale ndlela ufuna ukufaneleka ngayo, ngale mibala uyifunayo, kwaye ngale ndlela ufuna kanye isinxibo sakho sikuhlale sikufanele ngaso.

Ndikhanquza, ndisihla ndinyuka, nam ndincedisa apho ndikwazi uncedisa khona ekuphekeni, ekuhlambeni izitya, nasekuhambiseni ukutya ebantwini. Nasekwenzeni nasekuqinisekiseni ukuba iimpahla zabakhaphi, iimpahla zoomama, nempahla yam noko ikho. Yonke into ihamba ngokommo, ngale ndlela bekufanele uba ihamba ngayo.

Abantu abangamaXhosa bayayithanda imali ingakumbi amabhinqa. Bayayithanda imali kuba uke noko umntu atshate ufune ikhadi lomlingane wakhe okanye lomyeni wakhe lihlale kuye emabeleni.

Xa umntu epheka ipapa, kukuqinisekisa ukuba noko ipapa yakho iyavuthwa kuba ipapa engavuthwanga ayityeki. Kwaye umntu aqinisekise ukuba ipapa yakhe uyipheka ngamanzi abilileyo kuba uke umntu wayipheka ngamanzi abandayo, ayiyikuvuthwa, iyakuhlala iluhlaza, nokuba ingafudunyezwa, iphekwe kangaphi na.

Qinisekisa uba umleqwa wakho uye wabila emanzini, waxhwaxhwa phambi kokuba ufake izinongo zakho. Umleqwa wakho awunagazi, unomhluzi nje owaneleyo, hayi idama okanye umfula eJodani, kodwa umhluzi owaneleyo awunagazi phambi kokuba ufake izinongo.

Makugadiswe amakhankatha ase kulungelweni lokuba agade aba bakhwetha, aza kulandela yonke imigaqosiseko yosiko lolwaluko. Kugadwe abantwana bangangeni bengaphantsi kweminyaka efunekayo yokwaluka, kubekho nelungu losapho eliza kuthi liyavuma ukuba umntwana lowo aze angene ukuphelisa ukuba abakhwetha bazibe, bazingenise ngokwabo ekwalukeni.